Ditshebetso tsa ho boloka dijo di fapane e nngwe e bohlokwa ya ho boloka dijo ke ho jwetsa bana ka bohlokwa ba ho boloka dijo hore ba ska senya dijo. Hape ba tsebe hore dijo di bohlokwa maphelong a bona. E nngwe hape ke hore ba tsebe bana hore dijo ha di lahluwe. Dijo di a jowa di a qeta ke tsela eo o ka kgona ho boloka dijo ka hara lelapa. Hape ke tsela e bohlokwa eo ya hore bana ba tsebe le ha tse hola hore dijo ha se, ha se dijo tseo re di ka lahluwa.

Batho ba nka fumana moruo o fapaneng wa dijo tse nepahetseng. E nngwe e ba ka e fumana. Ke taba ya ke ditapole. Ke sepinatjhe ke tsona dijo tse leng ho reng batho ba nka di fumana tse bolokileng ho bona, ke tsona dijo tse leng ho reng. Batho tlamehile ba di je ka mehla le mehla ho tiisa masole a bona a mmele. Ho bohlokwa for batho ba je .

Ha wa loka hore ho sebetse batho ba ka tlase ho dilemo tsa eighteen hobane ke bana. Bana ba tlameha ho sebetsa bana tlameha ba ye sekolong, ba ithute hobane nako ya bona ha eso fihle ya hore ba ka sebetsa. E nngwe hape ke hore bana ha ba tlameha, ba tlo ba kgodisa tjhelete e nyane, ha ba sebetsa, ba ba ropa hobane ke bana.

Mobu wa ka ke tlo o hlokomela ka tsela tse raro tse tharo ya pele. Mobu wa ka ke tlo dula ko nwesetsa ka nako le nako ya bobedi, ke tlo dula ke ke kgotha polasing polasing ya ka. E nngwe ya boraro ke tlo kgotha, hape ke dule ke ke katile. Mobu le metjalo polasing ya ka, ke tsona ntho tse bohlokwa tse ke ka di etsa mo jalong wo o bohlokwa.

Ho kenya terata hwa thusa polasing ya ka hobane ke tlo kgona ho thiba diphoofolo hore di ska, tswela ka ntle di bapalla polasing e nngwe. E nngwe hape e bohlokwa ke hore ke tlo thibela le mashodu a tlo kena polasing ya ka. Hore ba ska kgona ho kena, ba tlo ba tlo butswa. Ke tsona ntho tse bohlokwa tsa hore ke ka hlokomela polasi ka tsela e nepahetseng.

Moroho o monate wa polasing, hobane ha hona di-chemical tseo ba di kenyang mabenkeleng. Hape moroho wa, wa polasing o monate ka hore o inwesetsa ona, o ihodisetsa ona o tseba moo o tswang teng hobane o tswa polasing ya hao.

Ditlama di thusa ka hore di la nthusa haholo, ke tshwerwe ke sefuba ka matsatsi a mabedi a mararo ka kgona ho fola. Ka mora ke nwe ditlama tseo tse tswang polasing ya ka ditlama di bohlokwa mmeleng wa motho. Haholo a kula.

Dirapa ke mashodu haholoholo batho ba sa batleng ho bona. O tswella pele ka bophelo. Hape re kopana le bona makoisheneng ka mofuta, haholoholo dirapa ke batho ba kenela batho ka jareteng. Ba utswe, ba etse mohlolo onana kaofela, ba re senyetse.

Ntho tseo ke ka di etsa hoba moruo wa ho jala Afrika-Borwa. Ntho e ka qala ho etsa ke hore ke dule le batho ba tsebang ho jala, ke re ba mphe mosebetsi. Ke kgone ho ithuta ho jala hore ha nako eya ke be na le matsoho, a ho jala le nna hobane ke yona ntho e bohlokwa ya hore ho be na le motho a tlo ruta hore khotone, e ya mojalo ho etsuwang ke eng, ntho tse hlokahalang.

Polasing ya ka, motsamaiso o ka ba teng ha ho etsahala ha o qala ho etsahala. Motjheso ko hore di meroho le ditapole ke tsona tse qalang ho. Nka nako hore di hole ke tsona tse fanang ka, ka phetoho ha o qala ho jala.

Ntho e bohloka ke tlo mo thutang yona ko tseba moruo wa matlala le dijo tse, tse bolokwang dipolasing hore a kgone ho tseba dijo tse, tse tlamehileng di hole dipolasing ke yona ntho e bohlokwa eo le ho tseba ho hlokomela polasi le ho hlokomela dijo.

Phofo e le phofo, so e tswa pooneng and e nka nako nyana hore e be poone ha o qeta ho kga poone sefateng sa teng. Se ntse o isa letsatsing hore e ome. After e ome ke ona o re wa e wa etsa ha o qeta ho etsa e ba phofo. Phofo ya teng o kgona ho etsa papa le papa ya teng e jewa ka ka nama haholo le dishabo tse ding le bo moroho le bo ditapole.